Ngingazama kwabanye omakhelwane engaziyo ukuthi banezimoto ukuthi siyacela basiphuthumisele yena esibhedlela ngoba ngiyabona ukuthi isimo sakhe siba sibi.

Into engasiza ukuthi umtholampilo noma isibhedlela sibe nomahambangendlwana mhlambe abeza kabili evikini eduzane. Noma bahambele isitiladi ngesitiladi bengena besiza abantu abadala okwaziwayo ukuthi abasakhoni ukufinyelela emtholampilo ukuze nabo kube lula ukuthola usizo nokulanda imishwanguzo yabo.

Ngingasho ukuthi nawo amakhambi esintu ayasebenza ukwelapha izinkinga, kodwa kodwa noma engelaphi zonke izinkinga, kukhona izinto mhlambe ezincane okungenzeka ukuthi azelaphe njengekhanda, lapho-ke aye asebenze khona kakhudlwanyana ukundlula imithi yesilungu.

Angikuthandi ukuminyana okwenzekayo ezibhedlela ngoba lokho kungadala ukuthi omunye nomunye agcine esethelela omunye ngesifo thizeni anaso noma eze ngaso. Ukugcwala kwezibhedlela kunomthelela wokuthi abahlengikazi bagcine sebethatha isikhathi eside ukusiza iziguli, lokho okwenza ukuthi umuntu ahlale ibanga elide esibhedlela engatholanga usizo ekubeni egula.

Ngingaba nomuzwa wokwesaba, wokwesaba kakhulu ngoba ngingazi mina noma udokotela uzogcina engibonile akwazi ukungixilonga kahle, azinike isikhathi esanele ukubheka ukuthi yini lento engihluphayo noma engiphethe.

Ngicabanga ukuthi into yokuqala engenziwa ukuthi nabo baqale baphathiswe okwabantu abajwayelekile. Singabi nakho lokubaphathise okwabantu abakhubazekile uma ngabe beze emtholampilo. Okwesibili, kungaba khona izinto eziyingxenye yokukhuthaza noma yokubonisa ukuthi nabo banalo ithuba lokuba abazali uma ngabe befisa ukuthi baye kuleyo ndima leyo, ngaphandle ngokukhathazeka ukuthi umphakathi uzothini ngabo noma ngempilo yabo ukuthi ingabe izoba sezandleni eziphephile na?

Amanye amasu angasiza ukunciphisa ubungozi ukuthi baqaphe ngehlo lokhozi ukuthi umuthi nomuthi onikezwa iziguli, udlulile kosochwepheshe abasebenza ngokubheka ukuthi imithi ikufanele na ukungena emzimbeni womuntu? Futhi ube ube isikali esingaka ukuze lo ungabi nabo ubungozi bokulimaza uma ngabe umuntu eyiphuza njalo.

Into yokuqala engingayenza ukuvakashela umtholampilo oseduze nami, ngifike ngichazele abahlengikazi ngezimpawu enginazo, ibona abazobe sebethatha isinqumo sokuthi ikuphi okulandelayo okufanele ngikwenze.

Lesi simo singenza ngizizwe kabuhlungu, kabuhlungu kakhulu kangangokuba ngingaze ngiphume esibhedlela, ngingasabambanga umuntu ngenxa yokuthi nginalolu uvalo lokuthi nami mhlampe ngizogcina ngilele phansi ngingalutholanga usizo.

Ngingaba nomcabango wokuthi ukube basheshe baphuthuma bafika ngabe azange bahluleke ukusindisa impilo yomuntu. Futhi lokhu kungangenza ngizizwe ngiphatheke kabi kakhulu, ngingabe ngisaba nalo ithemba uma kuza ekubizeni i-ambulensi.

Ukuthuthukisa ukutholakala kwemtholampilo ezindaweni ezisemakhaya ukuthi kube khona omahamba ngendlwana abazofika njalo ezindaweni zasemakhaya babe seduzane nemizi okanye uma befikile bakhethe indawo enjenge sikole ukuze bayisebenzisele ukulaphela kuyo abantu nokusiza ngemishwanguzo. Lokhu kungenziwa ngezinsuku izingane mhlambe zingekho zisesikoleni, zingekho esikoleni zisemakhaya.

Cha, azikho ziqhelelene kakhulu nalapho thina esakhe khona.

Angicabangi kanjalo, ngoba angikaze ngingene emtholampilo ngibone noma isithombe esivezayo ngokusobala ukuthi nabo bayalwisana nalento yokuvikela abantu abahlukumezekayo ngokobulili.

Bangahlale njalo bebiza imihlangano, imihlangano ezoba nabahlengikazi kanye nabantu abasebenza emtholampilo nabantu aseke balisebenzisa le zinto zokuvikela inzalo. Bachaze kabanzi ngakho konke mayelana naleyo mshwanguzo esebenziswayo. Ukuze abantu babone ukuthi cha, ayinabo ububi futhi ayinabo ubungozi nabo bangayisebenzisa.

Ukutheleleka ngesifo sofuba, kuthinta izitho zomzimba ezifana nephaphu uma uphefumula, nezitho zomzimba ezifana nezinyawo kanye nomzimba wonke. Izinkinga ongahle ubhekene nazo ukuthi uma usuqalile ukuthatha imishwanguzo yakho noma imithi mhlambe kube khona ezinye izindawo eziba buhlungu emzimbeni. Lokho kuyinto evamisile ngoba kusuke luyimiphumela yale mishwanguzo osuke uyisebenzisa ukuvikela ukuthi isifo lesi sofuba singatheleli abanye futhi siphele ngokushesha.

Ngicabanga ukuthi bangasebenzisa zona izindlela ezijwayelekile zokukhankasa, bafake emaphephandabeni nakhona ezibhedlela ukuthi uma kukhona umuntu ongathanda ukusebenza kwezempilo futhi onazo iziqu zokusebenza kwezempilo engafaka isicelo sakhe.

Mhlambe umtholampilo ungasebenzisana nabalaphi bendabuko ukuthi abalaphi bendabuko kube ibona abacobelela la bantu besifazane ngolwazi lokuya emtholampilo beyofuna khona izinto ezingabasiza ukuhlela umndeni, nobungozi bokuthi bengazithathi emtholampilo.

Bangaqala ngokuthi baqashe abasebenzi abaphila nokukhubazeka. Lokho kuzokwenza neziguli eziphila ngokukhubazeka ukuthi nazo zikhululekile futhi zingesabi ukuyothola usizo emtholampilo.